Kuya ngokuyibamba komuntu ekuthenini umuntu agcine asekwazi ukuthi athenge mhlampe athenge umoya noma athenge idatha kule kule y'nhlelo zokuthenga ezesithenga ngazo njengamanje, uma uwumuntu okwaziyo noma mhlampe umuntu ohlelekile uyakwazi ukugcina uyibamba ukuthi hhayi angeke ngiyithenge mhlampe umoya angeke ngiwuthenge umoya ngiwuthengele into engabalulekile. Kodwa mawukuthi unawo mhlampe idatha, uma unedatha uyakwazi ukuthi uxhumane nawo wonke umuntu idatha-ke isikhathi esiningi ngoba njengesikhathi samanje usuyakwazi nanokufowuna ngalo ushayele ucingo ushayele abasekhaya ubabheke. Ubafakele iy'nhlelo zokuthi baxhumane ngoba kubalulekile ukuthi uhlale ey'nkundleni zokuxhumana esikhathini samanje ila khona ogcina sewukhona nokuthola imisebenzi khona noma ukwazi ukubheka okusamatohwana noma ukwazi ukubona ukuthi kwenzakalani ezweni.

Mina kweyami inkampani kuningi okwenzakalayo ngiyakwazi ukuthi ngifake amalunga omndeni afinyelela kubantu abayisihlanu, kuqala kubantu kubantu abathathu ukuya kubantu abayisihlanu. Kanti futhi kulabo bantu labo kunendlela yokuthi bagcine bengakwazi ukuthi basebenzise ngaphezulu noma okungaphezu kwamandla ami, noma okungaphezu kwalento engiyikhokhayo. Bayakwazi ukubakuthumelela ukuthi bangasebenzisi kuze kufinyelele la, kanti futhi mawukuthi kunomuntu ogulayo bayakwazi ukuthi bahambe bayobheka bonke bakwazi ukuthi bayisebenzise mhlawumbe ngaleso sikhathi leso ngaphandle kokuthi kuze kube ney'nkinga. Kodwa okuncono kakhulu wokuthi bayisenda umqhafazo ukuthi bakwazi ukugcine beyithola bengasebenzisanga okungaphezulu noma okungabamoshela ngaleyo nyanga leyo.